Jwalo ka motsetedi ke kopa ho botsa hore na ka ditjeho di ntlha di tsamaya jwang. A na hona le ditjeho tse ding tsa tswala tseo ke lokelang ho di patala? A na mohlang ke hlokang tjhelete ka potlako na ketla e fumana ka tsela e bo bebe, mme le kamora nako e kae?

Ke hore di-company tsena di dule di na le leano pele letsatsi le leholo le fihla. Ba bule di buka tsa bona, ba ngolle seo motho a se labalabelang mohla letsatsi la hae le mo fihlelang ka teng. Hore sena se bebofalle ba lelapa, hoba ka nako tse ding e tla be e le batho ba ferekaneng. Ba sa tsebeng le hore mofu wa bona o ne a ka thabela eng mme a sa thabele eng. E mong le mong o tlamehetse a ngole fatshe hore na o batla ho sebetsahale jwang mohla letsatsi la hae le mo fihlelang.

Tsatsi la kajeno ke ne ke ho botsa hore na ho etsahetseng ka ditumellano tsa rona, hobane ke hlokometse hore tjhelete ha ya tswa e lekana yona le eo e ne ke lebelletse. Eo re neng re dumellane le yona. Ke hlalosetse hore na ho tsamaile jwang hobane ne ke sa fumana tjhelete ya ka ka o lekana.

Ka mobile banking app, re se re ka kgona ho iketsetsa di ntho habobebe, hona le hore re dule re ya ma ka di bank-a hona le seo re se hlokang.

Ke ho qala le ho .

Ho ya moo a batlang ho bula account-o teng, a fihle a shebe na bothata bo hokae mme a enke taba tsena ho tloha moo. Hore a ka kgona ho qala kae, a bule account-o ho kae.

Ee, nkile ka kadima tjhelete ya mashobeseng mme jwale ya hae e ne e tsamaya ka fifty percent. Ke ile ka iphumana ke le sekolotong se hodimo haholo. Seo kileng ka seqeta ka mora nako e telele, tswala e ntse e halellana. Nka se hlole ke pheta ke nka pokola, hobaneng interest ya bona e phahame haholo.

Re tlo hlalosetsa hore re tlo hula tjhelete ya hao jwang. Re tlo o fa tjhelete e jwang e o tsamayang ka yona. Retlo o bulela karata, empa o tsebe hore ho tla bana le ditjeho tse o tlo di patalang ka thoko ho tshebetso e nngwe le e ngwe. Mohlala, ha o batla ho patala di ntho tse itseng, ho na le tjeho e tlo hlahang. Ha o batla ho reka dijo hona le tjeho. Ha o batla ho etsa eng kapa eng jwalo ka ha o ntso ho na le ditjeho tsa .

Ha ke a kgotsofalla seo ke se bonang ka phallo ya di tjhelete tsaka. E kaba ho etsahetse eng hore ke sane , Ka tsela ena ke kopa tlhalosetso e hlahileng. Ke e leng hore ke tsebe seo ke tlamehileng ho se lebella.

Ho boloka tjhelete ha mmoho ha o thuse ka letho empa ho tlisa diqabang, ho tlisa dikgohlano. Ho na le ba ho feta ba bang. Ba dula ba sa pataleng ka nako, mme ho na tjhelete ya ho ya ho boloka tjhelete ka moo. Ha e se .

Debit card ke moo o ka behang tjhelete teng mme wa e boloka teng. Wa e sebedisa ho reka ka nako yohle moo o batlang ho reka teng. Wa patala di ntho ka nako eo batla ho patala .

ke hore nna ke kenetse motshellano. Hobane ke bona ba reka di ntho tse kgolo haholo ka tjhelete eo ba

Ke ntho eo mang le mang aka kgonang ho .

Nkare ho motswalle wa ka a sekaya ho mashonisa. Ka taba ya hore interest ya bona e phahame haholo. O tlabe a ikenya kotsing ka tsela eo.

Ke bohloko haholo empa nna ke dula kere hare mamele re le batho. Ba dula ba re eletsa ka di nako tsohle ho bula di karete bank-eng moo re behang tjhelete teng. E le hore re seke ra iphumana re leke ka hara empa re dula re etsa jwalo. Bohloko ba yona ha hona thuso hobane ha hona le mo re tlameha ho fumana teng motho ya tsamaileng ka tjhelete haona molao o tshireletsang.

Tjhelete ya lona e ka hola ka hore ha ntse le ikopanya le kopanya e be le ntse le e adumisa, e kgutla e na le tswala. Ke tsela eo le ka hodisang tjhelete ya lona ya stokvel ka yona.

Ke na le leeto la ho ya Dubai ka mora nako e kgutshwanyane mokganni. Mme le kope di ntlha kaofela hore na nka fetolela tjhelete ena jwang hore ketlo e fetolela tjheleteng ya Afrika Borwa.

Ke kopa le seke la mpatadisa yona hleng bathong e bile phoso feela ka hore eile ya robeha. Re fihla re e dula hodimo. Ana ke ba hore hao hlahetswe ke bothata bo tjena bekeng ya ba patadiso.

Ke ka hore motho ha a tlo kadima tjhelete hobane le se seng sa boleng bo lekanang le tjhelete eo ae nkileng se ka tsgwariswang. Se leng hore ha motho a sa kgone ho patala a ka fihla a se rekisa ho tjhelete ya hae e le ho qoba di kgathatso le di kgokahano.